Hai nga kuvhonele kwanga ndi vhona u nga mitambo ya internet a yi ngo lugela mivhili ya vhathu.

Ndi funesa mutambo wa social media kha internet.

Hai thi thu ḓiwana ndi khou tamba video games.

Video games a dzo ngo luga na luthihi vhunga vhathu vha tshi tamba video games vho engedza voḽomu uri dzi vhe dzi kho rasa. Vha dovha hafhu vha engedza na tshedza tsha kha theḽevishini uri vha vhone hafhu zwavhuḓi.

Vha shumisa YouTube u vhona mitambo ya internet.

Vha ṱuṱuwedza vhana uri vha vhone vha tambe mitambo ya bola. Vhunga bola hu si na zwa mavili na zwithu zwine zwanga fhedza zwi tshi khou huvhadza vhaṅwe.

Vhathu vha tshi tamba geimi kha inthanethe vha vha vha khou shumisa data.

Hai a zwongo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o komolela tshikirini a khou itela uri a vhe a khou tamba game kha inthanethe.

Ndo dzula na ṱhama dzanga ri tshi khou haseledza. Vha ḓa na muhumbulo wa uri ri tambe geimi dzashu kha internet. He ra fhedza ri tshi khou vha na mutakalo na vha ṱhama dzanga vhukuma.

Vhana vha vhuponi hanga vha funesa u tamba bola ya milenzhe. Khathihi na u funesa nyimbo dza muimbi muhulwane wa venḓa Makhadzi.

Ri tshi khou aluwa ro vha ri tshi tamba mitambo ya bola, netiboḽo, tshidzumbamo.

Mitambo i ngaho zwa mathumbane na dzi bola dzenedzi dza zwiṱaraṱani.

Mutogwa ndi mutambo une wa bvisa vhathu uri vha vhe fhethu huthihi nahone vhavhe nga ṅanga nthihi vha farane. Ndi muṅwe wa mutambo une a u konḓi une wo bva kaleni ro to aluwa nawo.

U tea u ḓivha zwori u khou ima kha vhuimo vhufhio, nahone khosi yawe ndi ifhio ine a ḓo vha a khou pangela khayo matombo manzhi. U funa u vha a na muthu ane a ḓo vha a khou tamba naye.

A dzi tambiwi u woṱhe u tea u tamba na vhaṅwe. U fanela u vha u na tombo ḽine u ḓo vha u khou shumisa ḽone u tamba.

Ndo vhuya nda ṱalutshedziwa tshiṱori tsha muphogoli, hupfi ho vha hu na muphogoli mulapfu une wo vha u tshi duga mulilo.

Nandi nyamutwa wo lala ndi linde ndi linde.

Lungano lwa vhafumakadzi vho malwaho vhe vha fhedza vha tshi khou ḽiwa nga ngweṋa.

A vha tei u swika hune vha ḓo fhedza vha tshi vho huvhadzana.

U ngaho domba, tshigombela na gambutsu.

Vha tea u vhavhili u vha vhavhili uya nṱha vha tea u tshimbila vha vhavhili vhavhili.

Ahuna muthu o tendelwaho u ṱodzimela kha magaraṱa a muṅwe a si na thendelo.

Ee nṋe ndi vhona zwi tshi fhaṱa vhukonani vha tshe vhaṱuku.

Hai vhunzhi ha vhana a vha ṱhomphi u tamba vha tshi sielisana vhunga muṅwe na muṅwe a tshi khou ṱoḓa u tamba.

Muthihi wa mudzula tsini o ṱuṱuwedzwa u baka khekhe nga murahu ha u vhona vhana vhaṱuku vha tshi pembela maḓuvha avho a mabebo. Vha sina khetshi zwa mukwama vhukuma a isa buḓo ḽawe ḽa u baka khekhe phanḓa.

Ndi nga ṋanga puḽatifomo ya YouTube ngauri ndi yone puḽatifomo yo anḓadzwaho yo dumaho vhukuma.

Ndi nga ṅwala fhasi zwine nda khou rengisa zwone kha mabambiri nda tshimbila ndi tshi nambatedza hoṱhe hoṱhe. Nda dovha hafhu nda sendela vhathu kha internet uri vha zwi vhone zwine nda khou rengisa.

Dzhenelela kha mutambo wa bola ya milenzhe he nda ṱangana hone na ṱhama yanga khulusa zwino.

Ndi fanela u ṋanga vhathu vhane vha vha na mafulufulu u itela uri vha vhonaho vha vhone zwi tshi takadza vhukuma u ḓi wana u khou dzhenelela kha mutambo oyo.

Zwileludzi zwi ngaho YouTube na TikTok.

Ndi a takalela u ḓi wana ndi khou ita ngade ngauri u ya kona u vha na zwithu zwine wa zwi shumisa zwi hayani u fhirisa u renga mashophoni nga mutengo wa nṱha.

Ee, ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe geimi ya Sodoku vhunga i tshi thusa kha muhumbulo wa muthu.

Mutogwa ndi geimi ine ya tambiwa hu tshi shumiswa matombo na zwidindi, i tambiwa nga vhathu vhavhili.

Ee, ndo no ḓiwana ndi khou tamba khadi sa ṅwana, khadi ndi geimi ine ya ṱuṱuwedzea uri muthu a i tame vhunga i tshi nga wela kha kha dzi nyonyoloso.

Mitambo i ngaho muravharavha na masango, fhedziha nṋe ndo gudiswa mutambo wa muravharavha, ndi mutambo wavhuḓi vhukuma.

Muravharavha ndi mutambo une wa tambiwa hu tshi shumiswa gwangwati ḽa makumba o fhelelaho.

Zwi thusa u sumbedzisa vhuvha hau na u do vha hafhu uri CV yawe i dovhe i vhe i vhonalaho.

Ndi takalela u dzhenela mutambo wa netball.

Ndi takalela u ḓidzhenisa kha mutambo wa netball nahone ndi tamba luraru nga vhege.

Ndi ḓidzhenisa kha mutambo wa muravharavha vhunga ndi tshi nga tamba namusi ndo dzula ndi tshi khou awela kana nda tamba magaraṱa.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme u anḓadza zwa mitambo kha zwileludzi u itela uri hu ḓo vha hu na vhathu vhane vha takalela u tamba mitambo fhedziha a vha ḓivhi zwo ri vha khethe mu fhio, zwino vho no vhona kha zwileludzi vha ḓo kona u vhona zwo ri vhone vha tea u khetha mufhio une vha khou funa.

Nda nga ṋeiwa tshikhala tsha u anḓadza mutambo une nda u funesa ndi nga anḓadza mutambo wa netball, nda dovha nda anḓadza mutambo wa gymnastic na ndi khou shumisa puḽatifomo ya TikTok ngauri vhathu vhanzhisa vha wanala kha TikTok.

Hai, a thi a thu ḓiwana ndi khou ṱalela mutambo wa u vhona dzibere shangoni ḽa hashu vhunga hu sa itiwi.

Ee, ndi vhona zwa mitambo zwi tshi thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afrika Tshipembe vhunga vhathu vha tambaho mitambo vha tshi fhedza vha tshi khou wana tshelede ine vha khou tambela yone zwine zwa ḓo fhedza zwi khou isa kha nyaluwo ya ikonomi ya Afrika Tshipembe.

Ee, ndo no ḓiwana ndi khou guda dziṅwe nyambo na maitele a sialala nga nṱhani ha mitambo yenei i ngaho domba na miravharavha.

Ee, ndi vhona mutambo wa dzibere u tshi nyanyula fhedzi zwi ṱuṱuwedza vha, tshine tsha ṱuṱuwedza uri vhathu vha vhonale vho takalesa ndi musi vha tshi vhona vhathu vha khou gidima dzibere dzi tshi fhirana u swikela vha tshi wina.

Ndo vha ndi murangaphanḓa wa tshikwadi tsha vhathu vho tamba netball fhedzi ho vha hu na tshaka nnzhi dzo fhambananaho, vhathu vha vha sa ambi nyambo dzi no fana zwa fhedza zwi khou kombetshedza nṋe muhulwane wavho uri ndi kone u guda luṅwe luambo, ndi kone u ḓiwana ndi khou amba na vhathu vhoṱhe uri vha pfhesese maitele.

Mutambo une wa ṱanganya vhathu vha Afrika Tshipembe ndi mutambo wa bola ya milenzhe ine muṅwe na muṅwe u funa bola ya milenzhe.

Ee, nṋe ndi vhona u nga u vha hone ha dzi tournament zwi nga sika mishumo kha vhathu vha vhu, vha vhadzulapo vhunga hu tshi ḓo vha hu khou ṱoḓea vhathu vhanzhi vhane vha ḓo vha vha tshi khou lugisela kana u vhona zwo ri vhathu vho tsireledzea.

Ee, ndo no ḓiwana ndi khou ṱalela mutambo wa rugby, he nda fhedza ndi sa khou khethululiwa vhunga ndo vha ndo lavhelela zwo ri vha ḓo khethulula nga ṅwambo wa muvhala, ndo pfa ndo ṱanganedzea fhethu he ndav ha ndo ya.

Ee, nṋe ndi vhona u nga ri nga tshifhinga tsha mitambo ya ḽifhasi hu tshi vha na tshumisano yavhuḓi ya muvhuso na vhadzulapo kha u fhaṱa nzulele ya stadium uri vhathu vhane vha khou ṱoḓa u ṱalela stadium, u ṱalela bola na vhathu vhane vha ḓo vha vha khou tamba hanefho nga ngomu stadium vha pfhe vho tsireledzea.

Ee, nṋe ndi vhona u nga nḓisedzo ya zwa mitambo i ngaho bola ya milenzhe i tshi thusedza kha u bvela phanḓa na zwa vhuendela mashango, vhunga hu tshi ḓo vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓovha vha tshi khou ya hanefho kha shango ḽeneḽo hune ha ḓovha hu tshi khou tamba dzi bola vha tshi ṱoḓa u ṱalela.

Ha, i a thi thu ḓiwana ndi khou ya mashango ḓavha nga bufho ndi tshi ya u ṱalela mutambo wa bola ya milenzhe.